Iy'thuthi zomphakathi zingafaka lento esiyibiza ngokuthi oma-siren, lokhu okubanga umsindo ukuze uma zibhekene nezimo ey'phuthumayo noma iy'nhlekelele emakhaya, abantu bazi ukuthi lezi zinto kuyaphuthuma. Okunye futhi iy'thuthi kungaba iy'moto lezi ey'gijimayo, oma-BM noma-Mercedes.

Iy'nkinga ey'bhekane ney'timela ukuthi iy'timela imizila yazo kumele ukuthi ithuthukiswe ukuze iy'timela zikwazi ukuhamba ngesivinini .

Imibono eyiphutha evamile mayelana ney'nkonzo zokuthutha kwesonto kubantu abadala ayiningi yamaphutha engingathi akhona mayelana nokuthutha kwesonto kwabantu abadala ngoba lezi zinto ziphephile futhi abantu abadala zibathutha nje kahle. Noma kuwukuthi zihamba ngesivinini esikhulu kodwa abantu abadala bayanakekeleka, bayakwazi futhi ukufika la abafuna ukuhlose khona ukufika khona, ngakho ngingasho ukuthi ayiningi imibono eyiphutha evamile mayiselana nezinkonzo zokuthutha zesonto kubantu abadala.

Iningi imibono yami ngemayelana nokubhukha amathikithi ku-inthanethi nokuqhathanisa kokubhukha esitolo noma ey'teshini zamabhasi. Amateshi amabhasi ney'tolo kushibhile kunokubhukha ku-inthanethi ngoba kwi-inthanethi bagcina sebefuna imali yabo ukuthi benze.

Kuningi engingakwenza kulesi simo, ngingenza ukuthi mhlawumbe ngingacela ukuthi lo muntu lo ohleli phambi kwami ofuna ukuthi iwindi livulwe, ukuthi mhlawumbe sizokwenza uhlelo lokuthi iwindi livulwe mhlawumbe isikhashana liphinde futhi livalwe isikhashana ukuze iy'dingo zethu .

Ayiminingi imehluko phakathi kwey'thuthu zesonto nezinye iy'ndlela zokuthutha ey'sekelwe omavolontiya kubantu abadala kodwa iy'thuthi zesonto, lezi zimoto esiyibiza ngokuthi ama-metre taxi.

Ama-shuttle engasetshenziswa ukuze agqugquzele ukusebenziselana nokuhlalisana kubantu abadala ngokuthi abanikeze i-transport ethembekile, akhipha umzwangedwa nokuthi abanikeze ithuba njengabantu abadala ukuthi bahlangane, bakwazi ukuthi benze ama-community njengabantu abadala. Okunye, lokhu kubanika loku okubizwa ngokuthi i-sense of belonging abantu emphakathini abantu abadala ukuthi kanti nabo basakwazi ukuthi bakwazi ukuthi basoshalayize nontanga babo. Ama-shuttle anika abantu abadala abangakwazi ukuthi bay'shayele noma basebenzise i-transport ngenxa yokuthi badala, okunye kubasiza ukuthi bakwazi ukuhlala bexhumene nemindeni nabangani emcimbini yomphakathi.

Lo muntu engihlangane naye esitimeleni ungitshele ngendaba ebuhlungu yokuthi ubhekane nesimo esibuhlungu ngempela, udadewabo ulahlekile, sekunamaviki amabili udadewabo elahlekile, wamugcina udadewabo ehamba eya emsebenzini ekuseni. Udadewabo usebenza emaphoyiseni, udadewabo wagcina ehambe ekuseni eya emsebenzini, akaphindanga abuya and-i sekunamaviki udadewabo engabonakali and uyangitshela lo muntu ukuthi uselahle ngisho ithemba lokuthi usezophinda atholakale udadewabo ngoba sekunamaviki amabili, njengoba sazi futhi ukuthi ezweni esiphila kulo akuphephile impela uma umuntu eselahlekile isikhathi eside kangaka, ngakho nje udumele, ukhathazekile, ithemba nalo selincane lokuthi udidewabo .

Ukuthuthukiswa komzila kunomthelela omuhle ekuthuthukiseni isikhathi sokuthutha iy'mpahla zikaloliwe ngoba uma umzila uthuthukile, kusho ukuthi uloliwe uthatha isikhathi esincane sokuthi athuthe iy'mpahla, ey'susa endaweni ethile, eyise endaweni ethile. Okuqonde lokho ukuthi uma impela umzila usuthuthukisiwe isikhathi esithatha ololiwe ukuthi sidilive izinto sibancane, okuqonde ukuthi lawo mabhizinisi lawo athutha lezo zinto ayakwazi ukuhlomula imali eningi ngoma okuqonde lokho ukuthi bazokwazi ukuthutha izinto ey'ningi ngosuku. Okunye, ukulungiselela imizila kudinga ukuthi labo bantu abaphethe, okufana nohulumeni, mhlawumbe o-PRASSA, kube yibona abatshala iy'mali ukuze imizila le ithuthuke, ikwazi ukuthi idilive izinto ngokukhulu ukushesha.